Umculo wamapiano uye wazuza ukuduma okukhulu kweli lizwe liphela, ingakumbi kubantu abatsha kweli loMzantsi Afrika. Ezi zilandelayo zizinto eziwenze wabakwididi eliphezulu. Iindidi ndidi zemiculo ezidityanisiweyo ukwenza lo mculo, iindidi zezixhobo ezithe zasetyenziswa ukuvelisa lo mculo ezinjengee-drums zenze lo mculo ohluke ngesingqi, ube namandla. Khange uphelele ekuthandweni kweli kuphela, uthe wazenzela indumasi nakumazwe aphesheya naseAfrika iphela.

Intloko yam ingayindidi kuxakeka kuba bendifuna unxulumano olumahala, kodwa ndingaqala ndizilungise ngokuba nomoya ophantsi nentlonipho kubasebenzi abasebenzela elo thala leencwadi. Ndingathatha ezi zigaba zilandelayo, ndingaqala ngokujonga imigaqo emiselweyo, ndijonge nemithetho nolawulo oluthetha ngokubukela imiboniso bhanyabhanya. ndicele uncedo kubantu abasebenzela eli thala leencwadi. Ukuba andifumani uncedo ndicele ukuthetha nomphathi wethala elo.

Kubalulekile ukuba nephasiwedi kwiWi-Fi yakho kuba inqanda izinto ezininzi. Amaxesha amaninzi yenzelwe ukukhusela nokunqanda ukuba abantu bangene basebenzise iWi-Fi yakho ngokungekho semthethweni. Ithi ikhusele nolwazi olubalulekileyo malunga ngeWi-Fi olunjengocwaningo lwedatha. Ngamanye amaxesha ukukhuselwa ukukhusela kwiintsholongwane ezithi zihlasele iWi-Fi nolahleko lolwazi oluqokelelweyo.

Njengomphathi weli sebe lobhalo lephephandaba eMzantsi Afrika, ndingathi ndikhuthaze abafundi ukuba bathathe eli candelo ngokugxininisa kukubaluleka koba ngumsebenzi wamaphephandaba kwilizwe loMzantsi Afrika. Ndiveze nezinye iindlela ezinganceda ngokuthatha eli eli candelo kwabafundi. Ndigxininise nakwizinto ezinothi zifunyanwe ngumfundi ngokuthatha inxaxheba kweli khondo. Ndiphinde ndiziveze nemicelimngeni ethi ijongane nayo eli candelo lobhalo lwamaphephandaba kweli lizwe.

Kweli qonga lingumstrimisho zininzi iinkqubo ezithi zipapashwe ngulo msele. Ngezantsi ziindidi zezinto eziye zibe ngumboniso bhanyabhanya kweli qonga. Umdlalo kamabonakude onguQueen Elizabeth nezinye nezinye. Eli qonga liye libe luncedo ingakumbi kubantu abahlala besendleleni. Uyakwazi ngenxa yeli qonga.

Ukukhusela abathengi abasebenzisa eli qonga kudinga imiqathango nemimiselo. Ezi zinto zilandelayo zinceda ukukhusela abathengi. Kukhusela imininingwane, ukukhusela imininingwane yabathengi nokusebenzisa ugcino lwemininingwane ngokukhuselekileyo. Ukufundisa abathengi ngokubaluleka kokusebenzisa iphasiwedi ngalo lonke ixesha usebenzisa eli qonga kubalulekile, kukwazi omnye umntu angakwazi ukungena asebenzise iinkcukacha zakho ngokungekho semthethweni.